Wakhuphula umnotho kwezebhoduluko, yaphinde godu yakhuphula amathuba womsebenzi.

Sifunda ukukhulumisana kuhle ngendlela elungileko nokuthembana begodu nokurhelebhana omunye nakahlulekako.

Ngifunde kobonyana kumele sisebenzisane sikwazi ukukhuluma kuhle nabantu begodu sibekezele ngombanyana izinto ezihle zithatha isikhathi eside. nakho kungasisa epumelelweni.

Kulula umzimba ubelula begodu kwenza kobanyana amathambakho aqine. Ukudlala i-netball kulula ingqondo khulu begodu kwenza kobanyana ukwazi ukucabanga kuhle. Okhunye kukuthi kwehlisa ukugula kwengqondo okuyi-stress.

Yi-Kaizer Chiefs ngombana yakhe yawina abonongorwana abanengi kade begodu yabeka iSewula Afrika emebheni.

Yi-Kaizer Chiefs ngombanyana yathumba abonongorwana abanengi kade begodu yabeka iSewula Afrika emebheni.

Kungalungiswa ngokobana urhulumende athumele imali yemidlalo kumakhansela ngokuhlukahlukana ngokweendawo namtjhana ayithumele kuKosi yesintu yesitjhaba ngombanyana ngibo abaziko ngabantwana begodu abaziko nangeendawo bonyana zijame bunjani. Nanokuthi ngibo abazokwenza isiqiniseko sokobanyana abentwana bazibandakanya emidlalweni.

Iye ngicabanga kobanyana bakuthazwe ngiwo amabhokobhoko emnyakeni odlulileko lo.

Ngokobanyana ubatjele ngezinto ebazozizuza nabaqeda ukudlala begodu ubenzele nesibonelo ngomntazana ophumeleleko ngokwezemidlalo. Ubakhombise begodu ubakhuthaze kobanyana kumnandi kangangani ukuzibandakanye ekudlaleni zebholo begodu ubanepilo ede kangangani.

Kufuze avunyelwe mbelethi ngombanyana kwesikhathi uyokuthola kobanyana umntwana akasisesimeni esirerhe sokobanyana angaba semidlalweni kodwana uyarhalela kobanyana abeyingcenye yabantu abadlalako. Isikolo nesikolo kufanele sikhiphe incwajana yokobanyana sivumele abentwana kobanyana bavumelekile kobanyana badlale emkhakheni weskolo na.

Bawuthanda khulu ngombanyana kusuke sivula amathambo begodu kuyasiza ekutheni umzimba uhlale usezingeni elirerhe.

Umdlalo lo ngawufunda esikolweni. Ngawufundiswa ngabanye abentwana besikolo egade babakhulu kunathi abasifundisa wona.

Sidlala siziinqhema ezimbili bese siphoselana ibholo ngezandla. Wena uzokuphosela bakho abantu, ibholo ikhambe ize iyokufika ngepaleni nayifika ngepaleni. Omunye wenu uzoyithatha ayiphosele yangena ngeronjwaneni kutjho kobonyana senikorile.

Sitlhoga izembatho esingazimbatha ezifanako begodu sitlhoga nemali yokobanyana sizokwazi ukuthoma umdlalo. Sibize iinqhema zeendaweni ezikude zizokudlala nathi.

Kwadingeka kobanyana kwakhiwe begodu kulungiswe lapho abadlalela khona bezemidlalo. Iindlela, neendawo zokuhlala abavakatjhi ngombana bekuza abavakatjhi bakude umhlaba jikelele. Emawotela abantu baqatjhwa ngobunengi bonyana bazokupheka. Okhunye kwakumele kuqinisekiswe nakezokuphepha kwabadlali neemvakatjhi. Kwaqatjhwa abasebenzi abanengi bezokuphepha kanye namapholisa.